Ukugonywa kwezilwanyana kukhusela ukuba zona zingaguli, zondleke.

Ngokweencinga zam, njengoba abasebenzi basezifama befumana imivuzo ephantsi kungoba banintsi abalimi yaye into yasezifama ixhomekeka kwimo kwisimo sezulu. Kuyakwazi kube sehlotyeni kubekho imbalela, iimvula zinqabe, loo nto ikhokhele ekubeni bangakwazi ulima izinto bathengise ukuze bafumane ingeniso.

Kufuneka abe nezakhono kwezolimo.

Kungoba xa kulinyiwe ayikho imfuneko yokuba kusetyenziswe imali kuyiwe edolophini ngoba uzilimele izityalo ezifana neziqhamo kunye nemifuno.

Izityalo ezinokutyalwa ngexesha lembalela yibhanana, iiapile, iipere kunye neepesika.

Ndingamkhuthaza ukuba aqhubeke nephupho lakhe loba ngumfama ngokuba abalimi benza uphuhliso kakhulu olufana nokuthi kubekho ukutya.

Itswele lisetyenziswa ekuqhotseni kwaye lenza incasa ekutyeni.

ndigcine inyama exesheni ize ingaboli ndingayifaka kumkhenkcezi.

indawo enomhlaba olungileyo, lungisa umhlaba kakuhle, hlwayelwa ngamaxesha afanelekileyo, nkcenkceshela rhoqo kwaye ususe ukhula.

Ii-drones zinokuba luncedo kubalimi nabafuyi kuba zinokunceda ekubekeni iliso kwizityalo nezilwanyana, ukufota umhlaba nokufumanisa izifo okanye imililo ngokukhawuleza.

Ukuba ngumfama wentsangu eMzantsi Afrika kunokuzisa iingenelo ezinintsi, ngakumbi ezonyango kunye nokusetyenziswa ngabantu abadala.

Ukuqinisekisa umgangatho wovuno, ukuthintela ukusasazeka kwamagciwane kunye neentsholongwane, ukuthobela imithetho yegunya lolawulo, ukuthintela ilahleko yezemali kwaye ukhuseleko lwabasebenzi.

Ukufuna amava angaphezulu kweminyaka emithathu kungumkhuba olungileyo wokukhusela inkxasomali kodwa kufuneka kube nezibonelelo eziphambili kubantu abatsha abangenamava nokufundiswa okanye inkxasomali ethile ye-farm, starters farmers.

Zinyusa izinga lamayeza eemveliso kunye nezinye izityalo, zihlala ixesha elide kwaye zifanele iindawo ezinintsi, zilungele abalimi abancinci kwaye ziyanceda ekunciphiseni ukonakaliswa komhlaba ngenxa yokusebenzisa izichumi ezinintsi.

Iimbotyi, itumato, umngqusho kunye nomfuno.

Izimo zemozulu ezifana nezikhukhula zineziphumela ezibi kuphuhlwe kwemozulu eMzantsi ukwehla kwemvula, ukunyuka kwamaqondo abushushu. Izikhukula zibangela umonakalo kumhlaba nezityalo. Ezi zimo zenza kube nzima ukulima nokuvuna.

Ukunqongophala kwawo kubangela ukwehla kweemveliso yezelimo.

Igadi yam yemifuno iyandinceda ukunika ukutya . Indinceda ngokuthengisa ukuze ndihlawule amatyala kwaye inciphisa iindleko zokutya.

Ikuba imfuyo uyibona ngezi mpawu zilandelanayo, ukungatyi, ukungabi namandla nokusoloko iyakhala.

Ukuze ndikhusele isivuno esikwizinambuzane ezitshabalalisa izityalo ndisebenzisa imithi yokuthintela izinambuzane, ukucoca isifuno rhoqo kusasa ukususa izinambuzane nokusebenzisa amanzi acocekileyo nokunkcenkceshela.

Iyeza, ndisebenzisa iyeza lokubulala amakhalane kwaye iibhokhwe ndizicoca ngamanzi amafudumeleyo.

Imicelimngeni yokufuya iigusha, ukunqongophala kwamanzi nokutya, amakhalane nezinye izinambuzane, ukubiwa kweegusha ngamasela, iindleko zokuthenga amayeza nezinye izinto zokufuya kunye nemo embi efana nembalela okanye imvula enkulu.

Xa ndiqesha kwifama yam ndijonga ezi mpawu zilandelelayo, izakhono , izakhono zokulima nokufuya, uzithembe, unyaniseke, ube nesikhwele, ulandele imiqathango nemiyalelo.

Ndicinga ukuba ukuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo kuyachaphazela ngoba kungaphazamisa ukulima nokufuya, kubangele kwehle ukwehla kweemveliso.

Lidiliya, ngenxa yemozulu efudumeleyo neyomileyo kunye neeapile ngenxa yomhlaba otyebileyo namanzi aneleyo.

Indlela yokulungisa umhlaba wam ukuze uchume wenza oku kulandelayo, ucoca umhlaba, ndongeze umhlaba otyebileyo, ndinkcenkceshele rhoqo.